Ke boitsibiso jwa motho, bopaki jwa gore o moithuti, bopaki jwa aterese, boemo jwa madi kgotsa tšhelete le bopaki jwa tumelano tsa batsadi.

Ya ntlha, tsholofetso ya madi a o ka adimang. Ya bobedi, dipalo tsa dipoelo. Ya boraro, ditefelelo tse di amanang le karata. Ya bone, mafelo a amogelwang teng. Ya botlhano, go tshwaraganelwa le moithuti.

Sekoloto sa gago le hisetori ya gago ya go adima madi di na le seabe se segolo thata mo go amogeleng ga kopo ya gago ya karata ya sekoloto mme dilo tse o ka di dirang go tokafatsa hisetori ya sekoloto sa gago, o ka bula akhaonto ya banka e e motlhofo e e bontshang gore o na le makwalo a tšhelete ao a latelwang, e tshegetsa akhaonto ya ka go e dirisa sentle, e tsene madi, e ntshe madi, e duele di-bill-e.

Diphoso tse di tlwaelegileng, go se tlatse tshedimosetso ka botlalo go neela tshedimosetso e e sa nepang, go kopa dikarata di le dintsi ka nako e le nngwe. O ka tlhomamisa jang gore kopo ya gago e tsamaya sentle? Tlatsa foromo e ka kelotlhoko, itse maemo a gago a sekoloto kgetha karata e tshwanelang maemo a gao.

Go buisa melawana ke go ipha kitso le tshireletso, go tlhaloganya ditumelano tsa karata ya sekoloto pele o e kopa go go thusa go dira tshweetso e e botlhale, go tila mathata a madi le go nna le taolo e e botoka ya ditiro tsa gago tsa ditšhelete.

Go nna le kitso ka tsa madi ke tshireletso ya gago go sireletsa mo borai jwa dikoloto, go go ruta go itshwara sentle mme go go thusa go aga botshelo jwa madi jo bo nonofileng. Fa motho a ithuta, o na le maatla a go tsaya ditshweetso tse di siameng tse di nang le di diphelelo tse di molemo mo nakong e telele.

Banka e leba gore a o ka kgona go duela sekoloto e be e dira tshweetso ka morokotso oo e tla o dirisang, e ikagile ka kotsi ya sekoloto seo. O tla duela sekoloto mme morokotso ka ditsela tse di dumelelwang mo konterakeng.

Dilo tse di molemo, sa ntlha, tshireletso mo dikgwetlho teng tsa madi. Sa bobedi, go na le bonolo. Sa boraro, go thusa ka cash flow ya kgwebo. Sa bone, go duela fela fa o dirisa. Dilo tse di borai. Sa bongwe morokotso o o kwa godimo. Sa bobedi, ditheo tse di oketsegileng. Sa boraro, e ka felela jwa ditshenyegelo. Ya bone, go ka ama credit record ya gago.

Overdraft-e e ka thusa mme e ka jela tswelelopele ya madi fa e sa dirisiwe ka botlhale. Go itse tuelo tse di amanang le yone go thusa go thibela ditshenyegelo tse di sa tlhokagaleng le go oketsa taolo ya madi.

Dituelo tsa banka tse di amanang le go dirisa madi a mantsi di kgoreletsa kgolo ya madi, di dira gore motho a nne mo mogopolo wa gore o duela fela e seng go aga. Ka go laola tshedimosetso ya madi, go tlhokomela overdraft le go rulaganya madi sentle motho a ka fokotsa ditshenyegelo mme a oketsa puiso jwa gago jwa madi.

Go adima mo ditlamelong tsa kgaolo, go dirisa thulaganyo tsa kgotsa higher purchase, go kopa kalafi ya madi mo ba losika kgotsa ditsala, go dirisa dikoloto tse di sa ruta e seng dipoelo, go rulaganya madi a gago sentle le go boloka.

Ntlha ya mathomo go ananya madi. Ya bobedi, dituelo. Ya boraro, tirelo ya online mo lekaleng.

Forex e ke go rekisa le go reka madi a dinaga tse di farologaneng ka maikaelelo a go dira tuelo. Me mmaraka o mogolo wa lefatshe mo batho ba dirisang online platform go reka le go rekisa tsa madi E G Euro, USD, GBP, GPY ka maikaelelo a go dira tuelo. Forex trading e tshwanang le go rekisa stock-o fela mo e leng gore o dira ka madi a dinaga.